Ga ba batla lekwalo itshupo le proof of res.

Go na le dikarata tse di farologaneng kwa bank-eng. Go na le karata ya credit card le karata ya debit card. Karata ya credit card, ke ga o bula sekoloto sa go bula kgwebo, kgotsa mabaka a o batlang go dirisa madi a teng ka one. Debit card ke karata e o tsenyang tšhelete ya gago mo yona jaaka o bereka kwa mmerekong ba go patela, mo debit card kgotsa o ipela tšhelete mo go yone.

Fa ke bula karata ya sekoloto kwa bank-eng ba tshwanetse go batla histori yaka gore a nkile ka adima madi kana jang. Fa ba lemoga gore nkile ka adima madi and-e ke ne ke sokodisa go patela, ba ka seke ba mpha tšhono ya go mpha credit card, ka gonne ba tlo re gore ke tlo diga kgwebo ya bona.

Ke tshwanetse go tlhola sekoropo sa me sa sekoloto, pele ga kopo le go tlhomamisa gore ga gona diphoso mo go sone. Ke tshwanetse go netefatsa tshedimosetso yotlhe, pele ke romela foromo, gore go se nne le diphoso mo maineng, kgotsa letseno. Ke tshwanetse go kgetha karata e e tshwanetseng maemo a me, le go ithuta ka maemo a karata.

Ee, ke ka ntlha e kgolo thata gore ke buise le go tlhaloganya melawana le maemo, pele ke dira kopo ya karata ya sekoloto. Ka gonne botlhokwa jwa go buisa melawana le maemo, ke go itse ditshenyegelo tse di fitlhelwang le go tlhaloganya boikarabelo jwa me kapa, go itse ka ditlamorago fa ke sa duele ka nako.

Ee, ke tshwanetse go tlhaloganya gore karata ya sekoloto ke eng, go bapisa ditlhopho tse di teng, le go tile dikoloto tse di feteletseng, kgotsa go sireletsa sekoropo sa me.

Ke go sheba boemo jwa madi go akaretsa credit history, le credit score ya me. Letseno le botshepegi jwa me le le tseno le letseno la me, kgotsa bokgoni jwa go duela, kgotsa tshireletso le maemo a me a botshelo le tiro.

Fa o dirisa madi a a fetang a o a nang le one mo akhaontong, bank-a gantsi e baya dituelo tse di tlwaelegileng, tse di oketsang bokoloto, dituelo tse di tlwaelegileng tsa bank-a ke morokotso o o kwa godimo, overdraft arrangement, monthly penalty le renewal fee. Mekgwa ya go tila dituelo tse di kwa godimo, ke go laola tekanyetso ya gago, supa madi a tshoganyetso, tlhola balance ka metlha, dirisa overdraft fela fa go tlhokagala.

Overdraft ke kgwebo ya bank-a e E dumelwang go feta madi a a mo account-ong a gago e o ka dirisang fa o tlhokafetse. Madi a oketsegile ka nakwana, go na le dilo ka overdraft, dilo tse di molemo ke gore tshireletso ya kgwebo ya 'tsatsi le letsatsi. O ka fepa ditshenyegelo 'tsatsi le letsatsi fa o sena madi mo account-ong, go kgona go lefa ditshenyegelo tse di tlhamalalang, go dira gore di phulu tsa madi di seke tsa thibela tiro.